Ho tseba hore meriana o tlamehang hore o e sebedise, o tlameha hore o ye consultation le doctor, kapa le pharmacist chemist-ing. Hore o tsebe hore meriana e hantle for mmele wa hao ke efeng. O ka se sebedise meriana hobane o di bone papatsong. O tlameha o tsebe hore na moriana ona ha o fihla mmeleng wa ka o tlo etsa eng. Ke nahana hore ho ya doctor-eng le ho ya pharmacist-ing ke yona fela e tla thusa hore meriana e seke ya seremaka batho. Meriana e teng e tlameha hore e thuse batho, empa o tlameha o tsebe hore e sebediswa jwang. O ka se nke meriana di-tuckshop-ong kapa dishopong tseo o sa di tsebeng, o sa botsa doctor kapa chemist.